U gonya ha mitengo ya zwivhaswa zwi ita uri na mitengo ya dzi ya zwiṋamelo nayo i gonye zwi amba uri arali ni ha gonya zwivhaswa na mitengo ya zwiṋamelo i khokhonya zwi amba uri na vhaṋameli navho vha a khou tambula ngori masheleni a u badela a ḓovho novha manzhi.

Zwiṱitshi hezwinoni zwivha zwi kho fhura vhathu ngauri vha vhona uri a hu na huṅwe fhethu hune havha vhathu vha ḓoya vha renga hone nga nṱha hanevho ngori tshivha tshi tshone tshi tshoṱhe vhukati ha ḓaka husi tshena huṅwe fhethu hune vhathu vha ḓoya hone heyi mitengo i vha i songo fanela.

U fara lwendo nga bisi vhusiku zwi ḓi to takadza uri ni vha no eḓela fhedzi ndi ndi hone ho no takadza fhedzi mara zwi a tshuwisa ngori a ni ḓivhi uri vhusiku ni ḓo ṱangana na zwifhio nido ṱangana na zwipuka zwa vhusiku ni ḓo ṱangana na mavemu ane a ḓo ni imisa ani dzhiela thundu dza vheiwe ndi zwone zwa zwino tshuwisa musi muthu a tshi tshimbila vhusiku.

Ee ngauri arali vha sa dzhaya kana u dzhenelela kha dzithekhisi zwi amba uri vhaṋameli vhavha vhaḓo lenga zwi amba uri na vhone a vha nga iti tshelede ngauri nga matsheloni kana nga masiari u vhona ṱhirafiki vha tea u ita dzhenelele vhukati vha vhanyuludze uri vha ṱavhanye u swika hune vha khoya hone.

Ndi nga ranga u vhaisa mabakoni ndi nga ranga uvha isa mabakoni ngauri bakoni hafho hune nda kho amba hone hu kha ḓivha na vhuṱala uri hovha ya havha na vhathu vho no vho dzulaho hafho fhethu ndi nga vha isina mabakoni uri mabakoni ndi hone ho tou thoma thoma hune vha swika hone nda dovha futhi nda fhedza nda vha isa mashubini ya u vhaṅwe vhathu vha kale vha ya vha dzula hone.

Ee u gonya ha mabisi zwi ita uri ndi si tshavha na tshelede nnzhi ndavhuya ndato humbula na uri ndi kone u ḓi yela mushumoni nga baisigira ngori baisigira a thiri ai badeliwi ndi mahala mara na nṋe muṋe ndi pfesesa uri ndi ngani bisi dzitshi gonya ngauri na zwivhaswa nazwo zwivha zwo gonya.

Vhuponi hune nṋe nda bva khaho a hu ngo tsireledzea u tshimbila musiku ngauri vhathu hu na mavemu ono homboka vhathu a dzhiela vhathu zwishumiswa zwavho hungavha luṱingo thendeleki kana masheleni ane vhathu nao a vha fhedza vha dzhia na zwiambaro tshiṅwe tshifhinga.

Vhathu vha ṋamela tshikalo tsha thekhisi zwi amba uri arali thekhisi ya a wa na khombo kana ya wa havho vhathu a vha nga ḓo wana mbadelo dza ndiliso dzine dza liliswa vhathu musi vho wana khombo ya moḓoro ngauri arali vho fhira tshikalo vhathu vha soko dzhia uri wo tou ita nga khole ndi ngazwo vha sa lilisiwi.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndo ima ḽainini ndo lindela u dzhena ngomu kha thekhisi ndi musi ndi tshi kho pfhi nga madekwana ndo tshaisa ndi khou ya hayani ngori ni fola ḽaini wo thoma havha ene wo thoma u wana vhudzulo u vhuya u swikela vhathu vhane vha nomboro yeneyo ya thekhisi vha tshi swika ya ḓala vha kone u ṋamelaa vhathu na ṱuwa hayani hezwo ndi zwithu zwine ra ra ṱangana na zwo ḓuvha liṅwe na liṅwe uri vhathu vha songo lwela ende vhathu vha songo kwanyana na u dzhena thekhisini vha fhedza vho vho vhaisana.

Ee ndo no vhuya nda zwivhona uri u endela mashango fhethu hu hulwane nga bisi ndi zwavhuḓi ngauri bisi ndi ḽihulwane ḽi a kona u dzhena fhethu hune thekhisi a dzi koni u dzhena ra dovha futhi ḽa vha na ṋamedza tshivhalo tsha vhathu vha vhanzhi ende bisi aḽi gidimi nga luvhilo lwo kalulaho ḽo tsireledzea.

Fhethu ha u thoma hune nda ḓoya hone ndi uya kha ma security vhuno ḽi ndi vhalindi vha tsireledzo vhono linda hanefho nga ngomu moḽoni nda nda vha ṱalutshedza thaidzo yanga yo uri ndi vhona goloi yanga yo sudzulusiwa he nda ndo paka hone uri vha nthuse u i ṱoḓa hafho hune ra khou humbula uri i dovha ya hone u bva ri ḓo ya ra vhona dzikhamera dza moḽo uri zwo zwi itisa hani ndi vhone vhathu vhane vha ḓo thusa uri ndi kone u ṱavhanyedza u wana goloi yanga.

Ee mutengo une ra u badela ri tshi bva hayani ri tshi ya mavhengeleni u vha wo lingana for tshikhala tshine ra vha ri kho tshimbila tshone.

Hai a thi tami u ḓi vhona ndi na thekhisi yanga nṋe muṋe ine ya nga leludza vhadzulapo uri vha kone u tshimbila nga uri ndi vhona unga vhubindudzi ha uvha dzi rathekhisi vhuya konḓa vhuya lemela a si havhuḓi hu dzula hu na dzi khakhathi nga ngomu.

Ngauri arali muthu a kho tshimbila tshikhala tshilapfu a khoya fhethu kule u tea u dzula fhethu hune a ḓo kona u onyolosa milenzhe na u vha o ḓi geḓa hu sina khakhathi kha u dzula hau ndi zwone zwine muthu a tea u shumisa basi a tshi a kule u fhirisa thekhisi ine hu vha hu sina fhethu hu ne a nga kona u onyolosa milenzhe yawe.

Tshifhinga tshine nda pfha vhuima dzi thekhisi ha vhuponi hanga vhu songo tsireledzea ndi nga madekwana ngauri huvha hu si na vhathu vhanzhi zwivha zwi tshi leluwa uri muthu anga hombokiwa dzi thundu dzawe.

Ee ndi a zwi takalela u to bva na muṱa wahashu nga thekhisi musi ri tshi ya uḓi mvumvusa ndi zwi takalela ngauri arali robva nga muṱa ri vhanzhi zwi ita uri ri vhulunge masheleni zwa da futhi zwa ita uri tshimbila ro tsireledzea ngauri ri vha ri vhanzhi fhethu huthihi naho ḓiraiva u dzula o o lindela rine ahuna upfhi ḽi ḓo kovhela a renga wane zwiendedzi zwo ṱuwa hayani kana mini u dzula hone kana vhathu vha a takala vha kambiwa vha ḓo swika hayani vha tshe vho tsireledzea.

Ee mbadelo ya dzi tollgate yo fanela ngauri ndi yone tshelede ine ra i shumisa u kona u lugisa dzi bada muvhuso u shumisa yone heiḽa tshelede yashu ya dzi ya dzi mbadelo dza dzi tollgate ndi ngazwo ndi tshi ri heyi tshelede ndi vhona yo yo fanela.

Ndi takalela u reila goloi lwa tshikhala tshipfufhi ngauri tshikhala tshipfhufhi ndi a kona u awela u swika hune nda khoya ya hone nda swika nda awela a huno upfhi ndo neta a hu na upfhi ndi lwendo lu lapfu ndi ḓo u swika vhusiku ndi a ndi a ṱavhanyedza u awela.

Hai u ya nga kuhumbulele kwanga ndi vhona unga muvhuso a u tea u longa tshanḓa kha u ṋekedza vhaaluwa zwienda zwa mahala musi vha tshi wana dzilafho ḽa vho zwibadela ngauri muvhuso u na zwiga zwine wa dzhiya u ṱhogomela vhaaluwa zwino nga u ita vhashumelavhapo vhono ya muḓini vha tshi vha ṱhogomela vha tshi ṱolela vha tshi vhona uri vho luga na a khou tshila vha khou nwa mishonga yavho na ngo ralo ngo ralo ndi vhona unga hezwo zwa zwienda zwi ḓo vha zwi tshi kho to vha ya phanḓa nga maanḓa muvhuso u nga si kone u ḓo u ḓo lemelwa u ḓo balelwa.